Ndicinga into yokokubana ubhuti wam omdala akayihoyi le ntloko ngenxa yokokubana uzibona eyindoda. Kukho intetha ke ethi xa ngaba uyindoda kufuneka ungakhali, unyamezele noba kubuhlungu. Okwesibini, ndicinga into yokokubana uzixelela ukuba le ntloko izaziphelela ngokwayo. Okwesithathu, ndicinga into yokokubana ubhuti wam ucinga uba hayi le ntloko yinto encinci ezawuvele nje iziphelele ngokwayo.

Mhlobo wam, ndiyacela ukuba ungalithengi eli yeza. Kulahlekiswa abantu apha, icacile loo nto nakuthathatha. Okokuqala, zibuze lo mbuzo. Kutheni kusithiwa eli yeza akho mfuneko yokuba uzilolonge okanye utye ukutya okuya empilweni xa ulisebenzisa? Kulahlekiswa abantu apha. Into endingakucebisa yona ke mna mhlobo wam kukuba uqhubeke uzilolonga. Okunye, kufuneka ke mhlobo wam, uqhubeke usitya ukutya okuya empilweni, ukutya okunamafutha amanintsi ungakutyi. Yingcebiso yam ke leyo, mhlobo wam.

wam, ubusazi na into yokokubana akukho namnye umfundisintsapho apha esikolweni onolwazi nge-first aid ngokolwimi lwasemzini okanye uncedo lokuqala? Loo nto ke ibeka ubomi babantwana bethu esichengeni. Xa ngaba kungabakho umfundi apha esikolweni ongathi awe ngubani ozokwazi ukumnceda? Mphathi bendicela into yokokubana uthumele noba mnye umfundisintsapho ayokuqeqeshelwa uncedo lokuqala.

Abantu abaninzi abayiqondi indlela yokuthatha amayeza okuthomalalisa intsholongwane kagawulayo ngokuchanekileyo. Ndithetha la mazwi ngoba abanye babantu abawasebenzisi kwa wona amayeza lawo okuthomalalisa, into abayenzayo bavele basebenzise amayeza esintu ngoba besithi amayeza esintu asitrongo. Abanye ke batsibisa iintsuku, ndingazi nokuba ke mhlawumbi abanye bayalibala.

Okokuqala, isikolo nesikolo basibe negumbi elitshixwayo elicocekileyo elizawuthi lisetyenziswe ekugcineni ukutya okuzawuthi kuphekelwe abantwana besikolo. Okwesibini, makubekho oonogada abaqashiweyo, baqashelwe ukuba bagade oku kutya kwabantwana besikolo. Okwesithathu, oonogada mabagade oomama abaphekayo ukwenzela into yokokubana xa betshayisa begoduka bangahambi nokutya kwabantwana besikolo.

Mntanam, ndicela undimamele. Ukuqhomfa isisu akulunganga kwaye akukulungelanga, musa ukumamela umfana odibene naye umdala. Isisu esikhutshwayo sineziphumo ezingezihle kakhulu. Ndicela mntanam, uhambe uyoyicingisisa le nto le ngoba kaloku uyawuhlala nayo ubomi bakho bonke, uyawuhlala uyicinga. Laa mfana yena uzawuqhubeka nobomi, wena uzawube ucinga le nto wayenzayo elisikizi. Ndiyakucela mntanam, ngakhe uyicingisise le nto lena, abantwana bazizibusiso.

Into eyokuqala endingayibuza ngumntwana wam obelayita isitovu ukuba akatshanga na, uphi, usaphila.

Mna njengakhansela omtsha okanye inkokheli entsha, kwilali nelali ndingaqinisekisa into yokokubana kukho ikliniki e-mobile ukuze abantu bakwazi ukufumana uncedo lwezempilo.

Ewe, abantu abasezidolophini banofikelelo olwaneleyo kwiinkonzo zikaxakeka. Isizathu esibangela uba ndiphendule ngolu hlobo kukuba iindlela zasezidolophini zintle kwaye iinkonzo zikaxakeka azihambi umgama omde njengasezilalini. Okwesibini, xa utsalela umnxeba iinkonzo zikaxakeka azithathi thuba lide ukufika.

Ewe, liyinyani elo ngokuba abantu bathi xa bejonge ibhotile babone uba oh le bhotile yomgunyathi nale ingeyoyamgunyathi ziyafana, loo nto ke ithetha ukuba la mayeza omabini enza umsebenzi omnye. Alibale ukuba eli yeza lomgunyathi lingamgulisa umntu. Okwesibini, abanye abantu abanayo imali eyaneleyo yokuthenga amayeza abizayo okanye aduru okanye awexabiso eliphezulu, kungako ke abantu baye bathenge amayeza omgunyathi, ngenxa yexabiso elifikelelayo.

Ewe, abantu abadala baxatyisiwe eMzantsi Afrika. Okokuqala, ndithanda ukuthi thina eMzantsi Afrika sikhuliswe ngendlela elungileyo, abazali bethu basifundise ukuba xa ubona umntu omdala efuna uncedo lwakho khawuleza umncede. Kukho abantu abadala abagula ngengqondo, kukho abantu abadala abahlala bodwa, xa ubona bedinga uncedo lwakho nceda ngokukhawuleza. Yindlela esifundiswe ngayo leyo, kungoko ke ndisitsho into yokokubana abantu abadala bakhathalelwe eMzantsi Afrika. Kodwa ke kukho abo bangalufumaniyo uncedo.

Into endikhathazayo yile yokokubana ubhuti wam akayithathi into yokokubana unentloko ebuhlungu ngento ebalulekileyo. Impilo ibalulekile kakhulu. Xa ngaba umntu ebona okanye esiva kukho into angayiqondiyo emzimbeni wakhe kubalulekile ukuba aye kwiziko lempilo ayokufumana uncedo ngokukhawuleza.

Okokuqala, ndiza kumqinisekisa into yokokubana imfihlo yakhe andizukuyixelela mntu. Okwesibini, ndiza kumnika inombolo ethi incede abantu abaxhatshazwa ngenxa yobundlobongela obusekelwe kwisini. Ndiyacinga ukuba loo nto ke iyawuthi imncede kakhulu. Ndiye ndithi ebantwini xa ngaba kukho abantu abaxhatshazwayo ngenxa yobundlobongela obusekelwe kwisini mabangathuli ngoba ukuthula kwabo bangade bonzakale.